Dijalo tse di siametseng maemo a bosa a bothitho ke diperekisi le diterebe ke tsone tse e leng gore di siametse maemo a bosa a bothitho.

Merogo e mengwe e e leng goreng motho a ka kgona go e ja ke sepinatšhe, ke thepe ke merogo ya matlape a di-beetroot, ke merogo e e leng goreng o kgona go e dira o e je, le morogo wa lephutshi e aga mmele e oketsa mmele o dula o le phepa ka dinako tsotlhe.

Go na le mefuta e farologaneng ya maungo e leng gore o ka e jala jaaka bo ditamati, bo di spinach-e, bo diperekisi ka jalo jalo, bo digwete o ka kgona go e jala. Ke dilo tse e leng goreng di etsa gore mmele wa rona o dule o phepafetse o dule o le go se na malwetse a e leng goreng a ka go tshwara thata ga o ja dikotla.

O kgona go tsaya makakabe a ditamati wa jala ga o sa kgone go reka di seed tsa teng o kgona go tsaya makakabe a ditamati wa jala o bo o katela ka mmu o bo nna o ntse o nosetsa ha ntse go ya ditamati di tla be di tlhoga, mme ditamati ha di batle mo go leng letsatsi thata teng o ka tsaya di plastic wa baya modimo ga ditamati goreng di sa nna le letsatsi thata di sa amiwa ke letsatsi thata.

ke tee e leng goreng le bana ba kgona go e nwa e leng gore le ga o le ko tleliniking kgotsa o le ko doctor-eng ba go akaretsa gore o nwe rooibos ka gonne rooibos e jetswe ebile e kgona gore e go fa maatla ga e ame gope le mo, le se se go tshwereng.

Balemirui ba rooibos-e ba lebagane le dikgwetlho tse e leng goreng ka nako tse dingwe ga go se na dipula rooibos-e ya šwa e be nna goreng ga ba sa tlhole ba kgona go rekisa rooibos tsa bone mo dishopong mme ka jalo ke nagana gore ba dule ba ntse ba beile metsi gore e re ha dipula di sa ne e be nna gore ba kgona go dirisa metsi ao gore ba kgone go nosetsa rooibos tsa bone gore ba sa nna le dikgwetlho.

Dikgwetlho tse di leng dintsi ke gore ka matsatsi a mangwe dipula ga di yo jaanong maungo a bone a swa a kgone go gola sentle mme ka jalo go ka nna le, nako nngwe ba na le go kopana le gore diphologolo di a tsena le tsone di a senya di ja maungo a bone.

Maungo a tshwanang le bo di strwaberry kgotsa bo diperekisi o kgona go di sila o dire jeme ka tsone mme o boe gape o di omise o dire dilo tse di omisitsweng mme gape o kgona go tsaya le di grapes le tsone o kgona go di 'ira tse dingwe o kgona go di omisa o dire bo di raisins.

Maungo a jewang thata gantsi ke bo diperekisi, di a gola kgona go di ja ka bo December bo di grapes le tsone diteng diterebe di a jewa o kgona go di, bo di guava le tsone ke maungo a e leng goreng o kgona go a jala wa a je ka jalo bo di-orange o kgona go di raka namune, le bo dinamune ka jalo jalo.

Merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke khabitšhe ya jewa le spinach-e se kgona go jewa bo dithepe ka jalo jalo, kgona go ja bo ditapole le merogo e e rileng ya lephutshe le yone ya jewa go na le merogo e mengwe e e omisiwang le yone ya jewa ka jalo jalo.

Le mabele di kgona go lebega o kgona go lema o bo tsaya mabele o a rekisa ko dishopong ka go mabele ke dilo tse e leng gore ra di ja, ra di tlhoka mo mebeleng ya rona, re 'ira metogo ka yone yanong di botlhokwa thata di botlhokwa thata gore re nne le tsone.

Ga go twe wine wine farming go tewa mo go jalwang bo diterebe bo diperekisi bo di orange ka gonne batho ba ba berekang ko wine farming ba kgona go tsaya diterebe tseo ba di sile go 'iriwe di wine ka tsone di rekisetse mabenkele a mangwe jaaka bo shoprite ba kgone go rekisetsa rona batho.

Gantsi mo matlong a rona re ka lema bo ditapole, ditamati, dieie, spinach-e, khabitšhe, ke dilo tse e leng gore re dula re di tlhoka mo matlong a rona tse re dulang re di apaya gantsi gantsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ga ntsi ka gonne mesebetsi e kgona go nna teng mo tikologong ya rona na e kgona go supply-wa mo mabenkeleng gore re kgone go reka.

Dithoro di botlhokwa thata jaaka bo ditapole, bo dinawa, bo di dikabu ka jalo jalo.

O tshwanetse go itse dintlha gore rooibos e jalwa jang ebile e robiwa jang le gore e tlhokomelwa jang ga ya tshwanela go nna le eng ka jalo jalo.

Go na le mefuta e farologaneng gantsi rooibos-e na le mefuta e farologaneng go na le e ya teee go na le tsa bana go na le e kgonang gore o fokotse mmele go na le kgonang go go berekisa mala.

Rooibos-o gantsi e kgona go dirisiwa mo dijong tse di farologaneng e 'ira dijo bontle ka gore o kgona go tshela matlhare a teng mole o kgabise ka one.

Morogo o kgona go dirisiwa mo di purity-ng tsa bana di na le dikotla o kgona go fa bana gore ba kgone go di ja merogo gape matute a teng a kgona go dirisiwa gantsi ba kgona go kgabetlhelela bo merogo ba itsenye mo fridge-ng.

Kgaitsadi a ka nna re ka ditapole, khabitšhe, le dieiye le ditamati gore kgone go 'ira khabitšhe re e kopanye le ditapole re ire sopo ya tamati kopaneng le eiye re kgone go jela ka papa.